Merogo e nka akanyang ka yone e ke naganang gore batho ba ba ntsi ga ba e itse, ke merogo e e tshwanang jaaka cauliflower le broccoli. Gantsi jang batho ba e leng gore ba dula ko magaeng ke bone ba e leng gore merogo eno ga ba itse thata. Mme ke nagana gore ba tshwanetse ba e leke ka gore yone e na le dikotla tse e leng gore ditlhokwa ke mmele.

Go jala maungo ga se mmereko o bonolo le eseng. O tlhoka gore motho a nne le bopelotelele. Ka gore maungo a tsaya sebaka se se telele gore a unngwe dijo. Ka ga jalo, ga se mmereko o eleng gore o bonolo. O tlhoka gore o iphe nako o dire gore o tle o kgone go ko bofelelong.

Ga o jala rooibos-e o tlhoka gore o e jale mo e tla kgonang go re e fitlhelelwe ke letsatsi teng. Ka seo se thusa gore e kgone go gola sentle. Mme yone e tsaya dijara di le pedi kapa e jara e le nngwe, gore e kgone go ntsha dijo sentle. Mme yone ga e utlwane le botsididing thata, ka gore ga e utlwa botsididing bo bo tseneletseng e feleletsa e swa. Mme e be e sa kgone go dira dijo sentle.

Rooibos yone itsege ka go sireletsa kapa go maatlafatsa masole a mmele, gore a tle a kgone go leswana le malwetse a a rileng. Mme gape e itsege ka go thusa batho gore ba tle ba kgone go thusa ka kgatelelo ya maikutlo. Mme gape itse reka go thusa letlalo gore le tle le kgone le nne borethe. Gape le itse re ka go dira marapo a mme le gore a tle a nne thata kapa ke re a maatlafalale.

Dingwe tsa dikgwetlho tse di itemogelang ke balemirui ba maungo ke maemo a bosa a a sa ikanyegang. Jaaka diphefo tse di matlafetseng kapa one le morwalela. Gape se ba itemogelang sone ke malwetsi le dikhukhwane tse eleng gore di ja maungo a bone. Gape dikgwetlho tse ba itemogelang tsone ke go senyega ga mbu. Mme seo se dira gore ba se kgone go ungwelwa sentle.

Dingwe tsa ditsela tse dintšha tse maungo a dirisiwang ka tsone, ke go baka dikuku kapa go dira borotho. Go dira di-snack-e tse eleng gore di itekanetse go apaya di-salad-e go dira le tsone di teye kapa go tlhakantsha di-yogurt di le tsone di maungo ao a e leng gore a omisitswe.

Maungo a e leng gore a jalwa thata. Mme ebile a jewa thata mo lefatsheng, ke dipanana, diapole, dinamune, di-pineapple le le legapu. Mme tsone di jewa thata mme ebile di jalwa thata ka gore di na le dikotla tse e leng gore di a tlhokagala mo mmeleng. Mme ebile ga di tseye sebaka se se telele gore di gole kapa di dire dijo. Ka jalo seo se dira gore e nne tsone tse e leng gore di a jewa mme ebile di jalwa thata mo lefatsheng.

Dingwe tsa dikgwetlho tse di itemogelang ke balemirui ba rooibos. Ke tlhokego ya metsi, maemo a bosa ditshitshidi kapa dikhukhwane tse di jang rooibos-e. Mme se ba ka se dirang go re rarabolola bothata jono, ke gore ba leke go batla ditsela tse eleng gore di tla ba berekela, tse di tshwanang le go maatlafatsa mmu ka go tsenya dinontshane mo mmung. Sa bobedi se ba ka se dirang ke gore ba batle di-chemical-e tse di tla bolayang dikhukhwane tse di jang rooibos.

Dingwe tsa merogo e lengwang thata. Mme ebile e jewa thata mo lefatsheng ke khabetšhe, ditamati, spinach-e, ditapole le lephutshi. Mme tsone gore di be di jewa thata ebile di lengwa thata mo lefatsheng, ke ka lebaka la gore ga di tse e sebaka se se telele gore di dire dijo. Mme ebile ga di tlhoke le metsi a mantsi-ntsi gore di kgone go gola.